Temothuo e nyenyane mo Aforika Borwa e tshwere mathata a gore ke lefatshe le le nyenyane mo balemi ba lemang teng, ebile gape e tshwaragana le mathata a gore balemi bao ba berekela fela malapa a bone mo e leng gore nako tse dintsi ga bana letseno kgotsa gone bokgoni ba gore ba ka dira letseno ka gonne ba berekela malapa a bone eseng gone go ka rekisa.

Botlhokwa gore balemirui ba nne le kemedi ya mokgatlho wa badiri, ke gore ba nne le gone go ba tshegetsa le go ba thusa mo dintlheng tse go tshwanang le tsa moruo ga ntse go ya ko godimo le ko tlase, le gore ga ba ntse ba lema dijalo tsa bone di nne le gone go rekisiwa ka tlhwatlhwa e e le gore le bone balemirui ba ka nna le gone go ungwelwa go tswa moo, le gore e nne le gone go thusa balemirui gore le bone ba kgone go bua tseo tse di mo maikutlong a bone ka molomo wa kemedi ya bone ya balemirui, le gore mo dimarakeng tsa bone ba nne le gone gore ga ba rekisetsa mabenkele ba nne le gona le gone go ungwelwa mo di interesteng tse di tla be di le foo ke jone botlhokwa joo.

Dilo tse di botlhokwa fa go tlhamiwa tshingwana ya marulelo a dimela ke go jala dimela tse di nang le dikotla, tse di ka fanang ka kgolo e ntle go batho le diphologolo. Re le letso la setho, re tshwanetse go kopana kgotsa go nna le kopano e ntle le tlhago, e e leng gone go boloka le go tlhokomela setso le ngwao ya rona mo dijalo tse le tsone di ka fanang ka kgolo e ntle eseng fela mo letsong la setho ebile gape le mo diphologolong.

Ee, go botlhokwa ebile ke kakanyo e ntle gore balemirui ba katise babereki ba bone e le gore ka go direng jalo ba bafa bokgoni ba go fokotsa dikotsi ko tirong, go aga botsalano magareng ga bone gape le go oketsa ntshadikuno ka e le gore babereki ga ba ikaega mo balemiruing go ba supetsa se ba tshwanetseng go se dira ka bo bone ba nale bokgoni ba go tsweletsa tiro kwa pele ka jalo ga ba bafa thuto katiso eo ba ka nna le gone go tlhokomela polase le go e tsweletsa kwa pele fa balemirui ba seyo.

Bokgoni bo nka bo akaretsang fa ke ne ke tlhama course e ya temotheo ke go tokafatsa ntshodikuno le gone go sireletsa dimela kgotsa dijo, go boloka dimela gore di dule di na le bophelo di dule di na le kgolo e ntle e ka fanang ka dikotla go na le gone go maatlafatsa le batjha gore ga ke na le gone go nna le temotheo yame ke kgone go gapa batjha ba nne le gone go dira le go tlhama technology e ntšha e ka tokafatsang matshelo a rona mo temotheong.

Badiri ba tshwanetse go kwadisa UIF-e gore ba nne le tshegetso ya tsa ditšhelete, le gore ka madimabe ga ba ka felwa ke tiro kgotsa ba tlhaselwa ke bolwetsi ba nne le bokgoni ba go ka itlhokomela le gore matlole ao a kgona go ba kgontshisa go ka ba tshegetsa ga ba sa kgone go boela ko ditirong e seng bone fela, go tshegetsa le ba malapa a bone.

Mo nakong tse dintsi, batho ba tsaya temotheo e kete ke tiro ya batho ba ba , ba bona go bereka ka dimela le go bereka ka diphologolo e kete ga se tiro e manontlhotlho kgotsa tiro e le gore e botlhokwa. Ba tsaya go bereka temotheo jaaka e kete o motho o sa rutegang ebile o motho o berekang ko dipolasing o senang kitso gotlhelele ka tse di diragalang tsa botlhokwa mo lefatsheng, mme ba tseela tiro e e le maemo ya maemo a kwa tlase thata.

Go jala mooba jaaka sejo sa kgwebo, se na le melemo le dikgwetlho tse di mmalwa mo e le gore melemo ya teng ke go boloka tjhelete, go tsenya mowa mo mmung, go nna mo taolong ya mofero le go boloka le go totofatsa kitso ya rona ya setso, mo e leng gore dikgwetlho tse re tsamayang re kopana le tsone foo ke gore re dira ka thata re tlhoka le bokgoni ba go lekanyetsa mmu o re berekang ka one ebile go nna le kgogolego ya mmu gantse re dira foo jaanong ke tsone dikgwetlho le melemo e re kopanang le yone eo.

Katiso ya kwa ditheong segolobogolo ko dikholejing e ba fanang ka yone go tokafatsa ntshodikuno ke gore ba ruta baithuti go dira ka matsogo a bone, ba ba bontsha gore o ka nna le gone jang go tsenya mowa mo mmung le gore o ka nna le gone go laola jang mefero fa e le teng mo dimeleng kgotsa mo dijalong le gore o nosetsa ka tsela e ntseng jang, selekanyetso sa metsi se se tshwanetse se elele mo dimelong. Gore o fana jang le ka dijo mo dimeleng tse wa kgotsa mo diphologolong. Ka jalo thuto e ba fanang ka yone eo ke yone e dirang gore e nne le gone go oketsa ntshodikuno kwa dipolaseng.

Mo nakong ya jaanong, thekenoloji e bonako, e dira ka bonako ebile ga e senye nako, mo e leng gore balemi kgotsa balemirui ba ka iponela tswelopele ka go berekisa mekgwa e mebedi ka go dirisa thekenoloji go thusa gore ba berekele mo nakong, ba nne le gone go se senye nako mme bantse gape ba dirisa mekgwa ya bogologolo ya go nna le gone go jala le gone go tsenya mowa mo mmung ha thekenoloji yone e ka tla ka mekgwa eo ya gore le nne le kgone go epa, e nne le kgone go nosetsa gore go sa nna le nako e senyegang jalo ga di dirisana mmogo ka tsela e di ka kgona le gore di berekisane dire dilo bofefo bakeng sa balemirui.

Tlhoka boroko ke bolwetsi ka bo yone, jaanong ga o dira bosigo o sa nne le gone go ikhutsa, o sa nne le gone go nna le boroko jo bo edileng, go nna le gone go tshwenyana le boitekanelo jwa badiri le boroko jwa bone ka gonne ga ba robale ka tsela e matshwanedi ebile jaanong e ama le tsa boitekanelo jwa bone le tsa kelello. E simolola e sa tlhole e dira sentle ka gonne kelello ga ena nako eo ya go nna le boikhutso jo bo edileng, mmele le o ne wa fokola ka gore ga ona nako ya go ikhutsa o ipha nako eo ya gore o nne o kgone go ikhutsa ka jaanong go dira bosigo le teng ga go a siama.